Ukukhutjhulwa kwamathikithi weembhesi kuyangithinta njengomkhweli weembhesi ngombanyana uthola lapho okhunye umrholo engiwurholako emberegweni awukakhutjhulwa kodwana intengo yokuthenga amathikithi ikhutjhuliwe iphezulu. Nangithi ngiyaqala emalini engiyirholako mele ngifike ekhaya ngithenge ukudla. Ngithengele abantwana iimbatho zesikolo. Ngibuye godu ngithenge ithikithi lebhesi. Kuyangithinta kakhulu imali engiyirholako igcina ibonakala iyincancani khulu.

Ngokubona kwami, intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli ngombanyana lokha iimbaseli intengo yeembaseli mayikhutjhulwako nentengo yokuthengwa amathikithi iyakhutjhulwa. So abakhweli beembhesi bayalimala ngombanyana babhadela khudlwana bese-ke kukhuphuka nokudla yoke into iyakhuphuka. So ngokubona kwami, makwehla intengo yeembaseli kufanele bonyana intengo yokuthengwa kwamathikithi yehliswe nayo ngombanyana eentolo mawungathi uyaqala lokha makwehla intengo yeembaseli kuba nama-special, ama-sale eentolo iintengo ziyehla zokudla nezeempahla njalonjalo.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi kuyabalimaza khulu ngeenkhwanyeni abakhweli beembhesi, abasebenza emakhwitjhini. Ngombanyana mawungathi uyaqala, emkhukhwitjhini abarholi imali enengi, barhola imali encani. Lapho okhunye uthola bonyana umuntu Uberega amalanga amabili ngeveke or Uberaga amalanga amathathu ngeveke omunye nje Uberega ilanga linye ngeveke. Lokha intengo yokuthengwa kwamathikithi ikhuphuka, imlimaza khulu umuntu onjalo.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokukhwela kweembhesi. Ngingathanda bona abaphathi beembhesi bavele ebantwini, bakhulume nabantu. Kufanele bazi ukuthi abantu abakhwela iimbhesi baberega kuphi. Baberega njani, barhola malini. Kufanele bazi bonyana abantu abakhwela iimbhesi abarholi imali enengi. Bese-ke mabenze njalo baye kurhulumende, bakhulume naye urhulumende. Urhulumende kufanele kube nemadlana ayikhiphako ukuzokurhelebha abakhweli beembhesi. Ngombanyana ekugcineni, bakhweli beembhesi abalimala khulu lokha makukhutjhulwa intengo yokuthenga amathikithi iimbhesi

Ngokuya ngami, izinto ekufanele ziqalwe khulu ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe intengo yokukhwela kweembhesi amathikithi. Kufanele kuqalwe intengo yeembaseli. Bese-ke kufanele kuqalwe inani leembhesi ezikhona ezikhweza abantu abaya emberegweni. Bese okhunye-ke ekufanele kuqalwe abantu bonyana bangayikghona imali leyo na ekuzokukhutjhululwa ngayo ithikithi lokukhwela ibhesi. Nakho lokho kufanele kuqalwe khulu.

Urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo ezibhadelisa abakhweli. Ngombanyana lapho okhunye iinkhamphani zeembhesi zikhuphula intengo yamathikithi ngenani eliphezulu khulu, so urhulumende makangenelelako, urhulumende uzokuqalisisa bonyana imali ekukhutjhululwa ngayo ifanele na ngaleso sikhathi. Ukuze abakhweli nabo bazokurhelebheka bangekhe babhadele imali edlula isilinganiso.

Ukwehliswa kwentengo yokukhwela kweembhesi, iye kungabadosa abatjhayeli abanengi beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini. Lokho kuzokwenza bonyana eendleleni kungabi siphithiphithi khulu uthole sekugcwele iinkoloyi ezinengi neenthuthi ezinengi. Lokho kuzokwenza bonyana ziphunguke iinthuthi ezikhona eendleleni neengozi ezinengi zizokuphunguka. Ngombanyana abantu abanengi, abatjhayeli abanengi, iinkoloyi zabo bazozitjhiya emakhaya bese basebenzise iinthuthi. Iinthuthi zomphakathi njengeembhesi njangamateksi.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombanyana iinkhamphani zidlelezela abakhweli beembhesi. Khumbula bonyana ikhamphani yona ikubhizinisi. Ikhamphani yenza imali. So ke banokudlelezela abakhweli beembhesi bakhuphule mhlambe ngemali ephezulu. So imali abayifakako ekukhutjhulwa ngayo akusiyimali esesilinganisweni esirerhe ukuthi bangakhuphula ngayo ngaleso sikhathi iba phezulu khulu.

Mina ngibona ukuthi abacatjengelwa abantu abadosa emhlweni, abadosa nzima. Lokha nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi. Abaphathi bamakhamphani bona bafuna inzuzo. As long as inzuzo ingena ekhamphanini barerhe. Abacabangeli abanye abantu abadosa emhlweni. Abacabangeli abanye abantu abadosa nzima. Abacabangeli abanye abantu abanganayo imali.

Iye intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade ngiyibona iyakhambisana kuhle nalobu ubujamo bomnotho umphakathi okibo. Ngombanyana nawungathi uyaqala, intengo yethikithi lebhesi ekhamba ibanga elide ayisiphezulu khulu ilingene nje. Mina ngibona irerhe khulu, abakhweli abalimali khulu.

Iye, mina ngibona kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali lokha nabakhwela iimbhesi. Ngombanyana abantwabo sebabadala. Abantwabo abasanayo imali, bathembele emalini yakarhulumende yepentjheni. Ende okhunye abantwabo gade kumakhastamende weembhesi, bebazikhwela iimbhesi. So lokha nabaphungulelwa imali yokukhwela kufana nokuthi uyabathokoza.

Mina ngibona bonyana indlela engasetjenziswa ukuthi kuphungulelwe abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela kweembhesi, kukuthi ugogo namkha ubamkhulu lokha nakayokuthenga njenge thikithi akhambe nomazisi njenge-ID. Ugogo bamrejiste phasi, bambhale phasi. Lokha ugogo nakayokuthenga ithikithi sebayazi ukuthi kunogogo onje igama lakhe linguzibanibani ozokuthenga ithikithi bese-ke bamphungulele imali yethikithi.

Abogogo nabobamkhulu abakhwela iimbhesi ngaphambi bonyana behliselwe intengo yokukhwela ibhesi. Akukafaneli bonyana babaqale bonyana bahlala kiziphi iindawo. Kufanele babehlisele boke bangaqali ukuthi omunye uhlalaphi, omunye uhlalaphi, omunye uhlalaphi. Kumele babaphathe kokufana boke, babehlisele iintengo boke, baphathwe kuhle boke.

Into engihlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini ngilokha ibhesi igcwele uthole bonyana awunasidi yokuhlala phasi. Usikime ukufika ePitori enye godu kulokha uthola iimbhesi iyaphuka endleleni mayiphukako kufanele nihlike nijamele enye ibhesi and then isikhathi siyakhamba uthola lapho okhunye ufika lada emberegweni.

Into embi khulu ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri ngilokha uthola ukuthi ithuli namkha i-dust ingena ngaphakathi ebhesini. Nalokha nivale amafesidiri webhesi kodwana ithuli lona liyangena, uthola seniyakhohlela lapha seniyarhitjhwa and then lokho kubangela bonyana mhlambe uphathwe mgomana and then ibhesi mayikhamba endleleni enganaskontiri ayigijimi khulu njengalokha ikhamba esikontirini, lokho kwenza bonyana ningafiki ngesikhathi la niyakhona.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edrobheni akusizi ngombanyana iindlela ziyoba zincani lezi ezikhanjwa ziimbhesi. Lokho kwenzelela bonyana abantu bakhambe ibanga elide ukufika la ema-bus stop weembhesi namkha la iimbhesi zobakhweza khona so iindlela zakhona zoba zincancani khulu.

Lokha mangiphathekileyo ngaphakathi kwebhesi uthola bonyana ngikhamba ibanga elide into engayenza kubawa umtjhayeli bonyana ngiphathekile ngibawa ukuthi ajame angiphe nje imizuzwana ngikhululeke bese ngibuyele ebhesini.

Unobangela wokobanyana kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi ngilokha kukhuphuka intengo yeembaseli yamadizele, yepetrolo njalonjalo, nokhunye nje evane khuphuke iinsimbi zokulungisa iimbhesi amatayere njalonjalo. Kodwana khulukhulu amathikithi akhuphuka lokha kukhuphuka intengo yeembaseli.

Unobangela owenza bonyana abantu bakhethe iinkoloyi ezizijameleko ama-private cars kuneenkoloyi zomphakathi kungombanyana iinkoloyi ze-private zincancani and then ziberegisa ipetroli encancani bese lezi zomphakathi ziba zikulu zona bese ziberegisa ipetroli enengi. So muntu uyacabanga bonyana makathenge mhlambe aberegisa njenge-private car ikoloyi ezijameleko angeke kumdurele khulu ukuthelela ipetroli.

Intengo yeembaseli ipetroli iyawathinta amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho womndeni ngombanyana ngaphambi bonyana sithathe ikhambo kunemali esiyibekako siyayibulunga bese imali leyo enye yayo yimali esizokuthela ngayo ipetroli, so lokha intengo yepetroli ikhwela uthole ukuthi imali leyo ekhambeni kwesikhathi iba yincancani khulu bese-ke siyingeze ngenye yesidingo esinye so uthola bonyana masesikhamba siba neendingo ezinengi imali iba yincancani.

Lokha intengo yeembaseli ikhuphuka abatjhayeli bangakatjheji iyabalimaza khulu ngombanyana uthola umuntu ngenyanga ibhajethi yakhe ubeke inani elithize lemali bonyana uzokuthola ngalo ipetroli. Nayikhuphukako uthola bonyana imali ayibekileko iba yincancani ayisalungi ukuthi athele ipetroli ebakayihlelile lokho kulimaza namakhambo wakhe wangepelaveke kulimaza namahlelo wakhe la gade azowaberegisa ngekoloyi.

Ngokuya ngami ngibona ukuthi kulungile ukuthi urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombanyana urhulumende uyazi ukuthi abantu abanengi ababeregi abantu abanengi bayaberega barhola imali encancani la baberega khona. Abantu abanengi bayazitlhagela nje ende makukhuphuka iintengo yeembaseli esikhathini esinengi kukhuphuka nokudla lokho kuzolimaza khulu abantu abangaberegiko abantu abarhola kancani so urhulumende lokha makalawula intengo yeembaseli uzokukghona ukuthi alawule ubujamo babantu intengo yokudla angekhe ikhuphuke khulu ilimaze abantu.

Iye, inzuzo ikhona ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ama-private cars ngombanyana ama-engine weenkoloyi ezincani engine akhona yincancani khulu bese-ke ayidli khulu ipetroli umtjhayeli uthela ipetroli encani uyakghona ukuthi aphethe amakhambo wakhe woke ngepetroli encani iinkoloyi ezikulu ziberegisa ipetroli enengi so kunomehluko.

Ukuba nekoloyi kuthinta khulu ibhajethi yomuntu ngombanyana ikoloyi sele ikhona qobe yinyanga kunemali efanele uyibekele eqadi imali leyo igade bonyana ikoloyi mayiphumileko uyilungise. Bese-ke kube nenye imali mele uyibeke qobe yinyanga imali ozothela ngayo ipetrolo utlhogomele ikoloyi nee-oil njalonjalo. Bese kube nemali oyibekako eqadi ye-service yekoloyi mhlambe kanye eenyangeni ezisithandathu ikoloyi uzoyithatha uyise bayoyi seyivisa, so ibhajethi yomuntu iberega khulu lokha umuntu nakanekoloyi.

Ukukhutjhulwa kwentengo yokuthengwa kwamathikithi weembhesi kuyangithinta mina njengomkhweli webhesi ngombanyana lokha amathikithi nakakhuphukako akhuphuka ngemali ephezulu khudlwana. Uthola ukuthi imali leyo asinayo nokuba nayo ngombanyana uthola ukuthi la siberega khona abarholi nemali etheni enengi kangako. Intengo yokudla iyakhuphuka nawungathi uyaqala, zoke izinto ziyakhuphuka. Abentwana bafuni i-uform yesikolo nakhona uthola ukuthi ne-uniform iyadura. Ende ngapha intengo yeembhesi nayikhuphukako ikhuphuka khulu. So iyasilimaza khulu njengabakhweli.

Ngokuya ngami intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi. Lokha intengo yeembaseli yehla, abayehlisi yona ngombanyana bazakutjele ukuthi ukukhuphuka kwamathikithi abakaqali intengo yeembaseli kwaphela. Baqale nama-parts weembhesi, baqale amatayera, baqale nokuthi bazokuthatha kileyo mali bese bangeze iimbhesi. Bafake iimbhesi ezitjha nazo ngombanyana lezi ezikhona uthola ukuthi asisakghoni ukuthi zithuthe abantu koke, ziba zincancani. So bathatha kiyo imali leyo bangeze iimbhesi.

Abasebenzi abasebenza emakhitjhini lokha intengo yokuthenga amathikithi wembesi ikhuphuka, balima khulu abasebenzi ngombana uthola ukuthi la basebenza khona emakhwitjhini abarholi imali ephezulu. Babanikeza imali encani uthola omunye-ke ngeveke uberega amalanga amabili, omunye uberega amalanga amathathu amane njalonjalo. Uthola omunye uberega ilanga elilodwa. Lokha intengo yamathikithi ikhuphuka umuntu onjalo uyalimala. Uthola ukuthi ekugcineni imali ayirholako akasenzi lutho akasakghoni ukuthi angathengela abentwana ukudla ekhaya.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe lokha ngaphambi bonyana.

Ikambiso ebengithanda bona ilandelwe ngaphambi bonyana kukhutjhulwe intengo yokukhwela iimbhesi. Kukobanyana abaphathi bamakhamphani weembhesi bakhulumisane norhulumende, bese batjele urhulumende ukuthi babawa ukuthi bakhuphule ngenani elithize. Bezwe ukuthi urhulumende uyavuma nofana uyala, bese beze bakhulumisane nabakhweli beembhesi. Bese bakhulumisane kufike la bavumelana ngenani elifaneleko bonyana bangakhuphula iintengo zamathikithi. Mabenze njalo angekhe babanekinga abakhweli nabo angekhe baba nekinga, bazokwaneliseka. Abaphathi bamakhamphani weembhesi bazo kwaneliseka nabo.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi zikhuphula intengo yokukhwelwa kweembhesi kuyintengo yamathikithi. Urhulumende abantu bakhe uyabazi, abantu bakhe uyazi ukuthi bayaberega barhola malini. Lokha urhulumende makangenelelako afake isandla. Urhulumende uzokukghona ukuthi afake imali esibiza ukuthi yi-subsidy a-subsidiser. Ngamanye amagama urhulumende uzokukhipha imali anikeze abaphathi, beenkhamphani zeembhesi. Bese-ke makenze njalo abakhweli abasayokukhutjhulelwa ngemali ephezulu bazokukhutjhulelwa nje ngemali encani.

Iye, ukwehliswa kwentengo yokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini. Abatjhayeli bazokukghona ukuthi bakhuthale bazi ukuthi intengo yethikithi lebhesi ayiduri kangako. Yeke-ke kufanele bonyana mhlambe kunokuthi aberegise ikoloyakhe, bhedere aberegise ibhesi ngombanyana ebhesini uyokubhadela imali ephasi kunale begade azoyibhadela lokha akhamba ngekoloyakhe.

Intengo yokukhwela iimbhesi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo obenze ukuthi ikhutjhulwe. Kulokha uthola ukuthi inani lentengo zeembaseli liba phezulu khulu. Uthola ukuthi khona neembhesi, neenkhamphani uthola ukuthi sezimotjhakele zifuna ukulungiswa. Ezinye sezifuna amatayere khona lapho. Uthole ukuthi khona abaphathi beenkhamphani zeembhesi bayabona ukuthi kuhle bonyana mhlambe bakhuphule bazokukghona ukuthi mhlambe balungise iimbhesi namkhana bathenge ezitjha. Ukuze abatjhayeli bazokuthola i-transport yokuya emsebenzini.

Abantu abadosa emhlweni khulukhulu abacatjangelwa lokha makukhutjhulwa imali zamathikithi wokukhwela iimbhesi. So badosa budisi khulu abantwaba nakukhutjhulwa iimali ngombanyana ababacabangeli akekho umuntu osukako eze azokukhuluma nabo. Imithini ayibizwa abantwabo abadosa emhlweni sebabona ngencwajani ezikhitjhweko, bonyana intengo yamathikithi iyakhuphuka. Badosa emhlweni khulu.